Ndi vhalanguli kana directors vhane vha ite uri mutevhe wa TV u vhe wo teaho, ndi vhone vha no ḓivha na story line ṱhamusi na vhaṅwali vha tshiṱori kana vhaṅwali vha yeneyo programm i ngavha TV show ine ya khou tamba, zwi ita uri zwi vhe zwo dzudzanyea vhatambi vha vha vha tshi khou amba kana u tamba vho to dzhenisa zwine ra zwi vhidza uri u actor dzi a vha a vha responsible for u ṅwala kana u fhela u ṅwala tshiṱori, u tevhekana ha dzi problem ha dzi program.

Ndi ndi nga shumisa hedzi dzi puḽatifomo dzine nga mashudu ro itelwa dzone dzo no nga youtube sportyfi dzi TikTok Facebook, zwi ita uri zwino arali uri ndo ndo ndo imba nda dzhia lwa nga luimbo nda lugisa hanengei muyani lwa vha thoma u lidza, zwino uri ndi connect nga maanḓa na vhalidzi kana vhathetshelesi kana vha funi vhanga vha muzika wanga zwi amba uri zwino ndi nga i hezwi dzi TikTok zwine ndi a kona u ita dzi challenges nda imba imba uri vhathu vha lu ḓivhe holo luimbo kana lu ye nḓevheni dzavho ndaa!.

Ndi nga ri ndi ndi Facebook ndo no i ḓowela nga maanḓa lune ndi tshi vuwa matsheloni ndi sokou thoma hone, tshiṅwe tsha vhuṱhongwa ndi tsha uri ndi a kona u sedza ṱhoho dza mafhungo kana zwine zwi khou itela vhathu ṱhoho dza mafhungo, ndi tshi khou vuwa nga matsheloni nda kona u ḓivha uri zwo imisa hani ahuna uri ndi kho to ṋea tsumbo ahuna uri hunga thuthuba volcano nṋe nda vha ndi sa zwiḓivhi. Ndi ḓo zwiḓivha nga heyo Facebook nga matsheloni hanefha zwi ḓi nga ikonomi kana state tsha dzi court dzi political news ndi dzi wana hanefhaḽa mafhungo a dzi polotiki ndaa!.

Zwihulwansa nga maanḓa ngauri before kana hu sa athu u ḓa nyanḓadzamafhungo ya matshilisano vhathu rari tshi ḓo tou founelena tshifhinga tshoṱhe kana ra ṅwalela na mulaedza kha hezwi zwa dzi mesedzhi, fhedzi u bva tshi ha itea zwithu zwo raloho ndi a kona uri khonani yanga ane avha hangei tshikhuwani ndi muvhona ḓuvha na ḓuvha nga hedzi dzi nyanḓadzamafhungo dza matshilisano. Dzi leludza tshiṅwe na tshiṅwe zwi tshi ḓa kha u ṱangana na muṱa ngori na muṱa ni a kona u ita zwo no vhidzwa u pfhi gurupu call kana gurupu chat ha kona u tou fariwa muṱangano muṅwe na muṅwe a hune ha vha hone.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ine nda i shumisesa ndi Facebook ndi i shumisesa yone u sedza zwine zwa kho itea shangoni nga maanḓa maanḓa zwa dzi polotiki, ndi nga dovha hafhu nda ri ndi i shumisela u ḓimvumvusa kana u borolowa musi ndi khou borea. Nda dovha hafhu nda i shumisa u ita masheleni ndi nga vha thusa musi ndi tshi khou rengisa tshiṅwe tshithu lwa hetshi tshifhinga ndi a kona u u zwi ḓivhadza vhathu uri ndi khou rengisa vhaṅwe vha ḓi renga kha heneyo Facebook, so i nthusa vhukuma nahone ndi ya ndeme.

Ee, ndo vhuya nda xelelwa nga founu nda dzula miṅwedzi i swikaho miṋa ndi si na luṱingo hezwo zwa ita uri ndi tshile ndi siho kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano, well ndo thoma u tshila i sa athu u vha hone so a zwi ngo tou vhesa zwivhi nga maanḓa ndi tshi khou tshila isiho fhedzi kha sia ḽa u davhidzana na mashaka na khonani vho vha vha si tsha kona u ngwana sa nga misi, na u ita tshelede ngayo ndo vha ndi tshi khou ita ngayo fhedziha yo ḓivha ekisipirientsi nda vhona uri ezwo zwi ḓo ṱoḓa uri ndi tshilei i hone ndaa!.